Dintho di ngata tseo re ka di rekisang direnkeng tsa rona tse tshwanang le bo airtime kapa yona data. Re ka kgona hape ho re re ithekisetse atchaar, re rekise hape mono direnkeng ice cream kapa tsona meroho e fapa fapaneng, di-sandwich. Ke dintho tse ngata ho tlatswa ka ho re wena o batla ho rekisa eng. Batho ba bang ba hlatswa le dikoloi hona moo, ba hlatswetsa le bo raditekesi di tekesi, ba ipuletse di-carwash-nyana hona mono. Di-taxi renkeng tse ngata hona jwale ho so ho bolokelehile ka baka la di taxi association tse eleng ho re ke tsona tse laolang moo direnkeng.

Ho molemo haholo ho patala tjhelete e no ya di date tse re kopanang le tsona ha re nkile maeto a matelele mebileng ya rona. Tjhelete eo ke yona e thusang ho lokisa mebila ya rona ha re kopana re na le bo di pothole, ditsela tsa rona di se hantle, ho re batho ba ka tsamaya ho tsona tse eleng ho re ke tsona tse bakang dikotsi tsa dikoloi tse ngata haholo. Ka hoo, ha re patala mebileng ena e re tsamayang ho ona, mmuso wa rona o kgona ho bokeletsa tjhelete eo, ho re o kgone ho lokiswa ditsela tsona tseo tse o eleng ho re re tsamaya ho tsona. Ditseleng mona re na le bo di robot-o, tse leng ho re di a re thusa a ho re ho ska ba na le dikotsi di tseleng. Ka hoo tjhelete eo ke yona e thusang ho patala tseo tsohle ho re di kgone ho sebetsa le ho re re dule re bolokehile mebileng ya rona.

Bakganni ba ditekesi ba bangata ba ikutlwa ba na le tokelo jwalo ka ha e ka tsela ke ya bona ba le bang. Ebile tsela eno e le ya bona, mme tsena kaofela ke ho hloka hlompho, boikokobetso e bile ne ba a tella hobane ba etsa e ka re tsela kapa yona mebila ke ya bona ba le bang. Bongata ba bona ebile ba na le d thunya tseo ba batshosetsang batho mebileng mona, empa e le bona ba sa lateleng melao ya tsela. Tsena tsohle di ka thibelwa ha feela ha sepolesa sa rona se ka ema ka manto, ba tshwarahane le yona mekgahlo ya ditekesi. Ho sebedisana, le ho tlosa batho ba na be e leng ho re ba tella ha ba na hlompho, e bile ba tshenya tshebetso ena e ntle e re e fumanang mebileng ya rona.

Takesi ke e sebedisa haholo ha ke batla ho ya mabenkeleng toropong, yona ke yona e leng ho re ke fumana haufinyana le mo ke dulang. Ebile le ha ke kgutla mabenkeleng e mpeya haufinyana le moo ke ke dulang teng. Le ha hona le moo ke yang teng ke na le mabaka, ke batla ho tsamaisa di CV, ke batla ho lo batla mosebetsi. Ke yona e fihlang ha pelenyana moo ke batlang ho ya teng, nako e kgolo le e nyane ke dula ke sebedisa yona, empa hona le tse ding tsa dipalangwang tse motho o ka di sebedisang tse tla kgonang ho fedisa teng. Jwalo ka bese kapa yona trene, empa fela tsona e le ho re di nka nako e telele ho fihla moo o yang teng, empa le tsona .

Koloi ya praefete molemo wa tsona ke ho re, o kgona ho tsamaya hona jwale ka nako wena o e batlang, o bo kgutle ka nako e wena o e batlang. O sa natse ho re o kgutla bosiu kapa o kgutla e sa le ka matsha kapa o tsamaya e sa le ka matsha. Hape enngwe ke ho re o kgona ho reka ntho enngwe le enngwe e o e batlang, ho sa natse ho re e tlo tlala ka hara koloi kapa e tlo tlala ka hara buti ya koloi. Hape o kgona ho ya kapa hona ho nka tsela enngwe le enngwe e batlang mo, ho ya mo o yang teng. Ditekesi tse ngata ha di kene di tseleng tse itseng le tse itseng, empa ha o tsamaya ka koloi ya poraefete o kgona ho ya mo wena o batlang ka nako ya hao.

Pele o lo palama sefofane, o tlameha ho sheba ditokomane tsa hao tsa maeto e leng passport-o, visa le yona bukana ya hao ya boitsebiso. O tla tlameha ho hatisa kapa o fumane di pasetso tsa hao ho palama ka electronic. O tlameha ho kena le ho theola thoto ka nako, o tlameha ho fihla boemafofane dihora tse pedi ho isa ho tse tharo pele o tloha. Ditlamorao tsa ho dieha ho fihla, o tla hlolohelwa difofane tsa hao, o fumane di se di ile. Ba tla o lefisa di tifiso tsa tlatsetso, o tla tsietseha o tla ba le kgatello ya maikutlo le matshwenyeho, ha e ba o fihlile sefofane se se se ile kapa ha o fihlile sefofane se se se tsamaile.